Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka go ba lekanyetsa go bona ditšhono tsa ditiro, didiriswa tsa mo inthaneteng le go polatefomo tsa go ikgolaganya le batho bangwe, mme seno sa gakatsa dikgwetlho tsa bone tsa ikonomi.

Ke dirisa data ya nako enngwe le enngwe ka gonne ke kgona go golaganya le inthanete nako le nako, fa ke tlhokwa le go buisana le batho ke reka data beke le beke, malatsi a le seven ka twenty one rand.

Ke rekile data ya beke le beke ka twenty-one rand ka gore ke ne ke e tlhoka nako e telele jalo, motho o tshwanetse go batla gore jang ba tla tlhoka tshedimosetso la tlhwatlhwa ka lobaka lo lo ele.

Ke rata data ya di-gig tse one thousand one gig kgotsa ten gig ke ya letsatsi le ten gig ya bosigo, and e tseneng mo tshimologong ya kgwedi.

Go tsenngwa mafaratlhatlha a five g go tla fetola tiriso ya tshedimosetso e senang megala go sologela madirelo a jaaka tlhokomelo ya boitekanelo, ditoropo tse di botlhale, metshameko le tlhagiso molemo, fa go ntse go kgontsha ditšhono tse dišwa tse di jaaka katoloso ya maitemogelo a tshwenye feletseng le difeme tse di botlhale.

Go fitlhelela network-e tsala ya ka e tlhoka go tsenya sim card mo founong e ye kwa dipekanong e tlhophe data ya cell founung kgotsa data ya cell founu, mme a tsenye dipaakanyo tsa APN tse di tshamekiwe ke moabi wa bone wa network-e.

Ke netefatsa gore data ya ka e bolokegile ka go netefatsa gore ke tima data ga ke sa e dirise and ke ne re sa data mo dilo tse di botlhokwa.

Ke rata go reka mowa me ke e fetole gore e nne data ka gonne ke kgona go tlhopha data e ke e batlang ano go na le tse di kgethegileng tse di ntsi.

Ga ke kgone go aroganya e ke nang le yone le ene, ka gonne di network-e ga di tshwane tsa rona, re tshwanetse re be re nale di network-e tse di tshwanang gore re kgone go aroganya data.

Ke netefatsa gone gore di ka oketsega ka ntlha ya ikonomi.

Ee, e siame ka gonne baithuti ba tlhoka megala go dira mmereko wa sekolo and ba tlhoka internet.

Ke nagana gore ga e thuse ka gore baithuti ba lapa go dira mmereko self-e ba dirisa ditlhabologo jaaka gore di ba thuse and bone ga ba dire sepe.

Ke bona di go tsietsa diroboto tse di dirang mebereko ya batho ba ba tshelang.

Thekenoloji e gola ka gore batho ba gola ka yone e, go na le dilo tse dintsi as di jara di tlhoka thekenoloji e ntjha.

AI e kgona go dirisa tshedimosetso e ntsi ka mo nako e kgona go lemoga di pattern-e, e kgona go dira ditiro tse di boapeelong ka nepo, fa batho bone ba na le bokgoni jwa go itlhamela dilo go utlwela botlhoko go akanya ka tsela e botlhokwa le go le bokgoni jo bo raraneng jwa go dira di tshwanelo jo AI e ka se kgone go bo etsisa gone jaanong.